Ndingayisingatha loo meko ngokuzolileyo nangentlonelo. Indlela yokuqala, ndandihlala ndizolile kwaye ndizolile, ndiphephe ukungaqokana okanye ukuba ndlongondlongo. Ngembeko ndingambuza umntu ukuba uyihlawulile na imali yokuhamba, ndiqinisekise ukuba ilizwi lam alithathi cala kwaye alinamagameli.

Umvuzo ofunyenwe ngabaqhubi bezithuthi ezithwala iimpahla enzima phakathi kwamaphondo, open brackets HGV close brackets, eMzantsi Afrika usenokungangqinelani neemfuno zomsebenzi wobugcisa, nangokwengqondo ofuna iiyure ezinde, ixesha elikude nosapho kunye nokujongana neemeko ezicinazeleyo ezifana netrafikhi kunye namaxesa amisiweyo.

Molo, ngokuhlwa mhlekazi, ndiyaqonda ukuba kusenokubakho inkxalabo malunga nokusebenza kaUber neBolt apha. Ngaba unganceda ucacise ukuba yintoni ingxaki ethile? Sizama nje ukugoduka ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo. Mhlawumbi kukho indawo echongiweyo apho sinokubhukisha khona uhambo lukaUber okanye lweBolt.

Ndingathanda ukubuza abantu endikhwele nabo ukuba bayayazi na indawo endinokuthenga kuyo ikhadi lebhasi okanye ndifumane inkcazelo engakumbi malunga nenkqubo yokuhlawula ibhasi. Ndingajonga naziphi na iimpawu okanye iipowusta kwisikhululo sebhasi ezibonelela ngolwazi ngendlela yokuthenga okanye ukongeza amakhadi ebhasi.

Izithuthi zikawonkewonke zisenokungasoloko ziyaliwa ukuqwalaselwa iimfuno zabantu abadala ezinjengongabikho kweendawo zokuhlala, imiqondiso enongenelela okanye ubunzima bokufikelela ezimotweni. Abantu abadala banokuzivisa bengakhuselekanga xa behamba bodwa ngakumbi ebusuku okanye kwindawo ezinolwaphulomthetho oluphezulu.

Ufikelelo olwandisiweyo kukhathalelo lwezempilo, ukususwa komqobo wothutho, iinqwelo eziya esibhedlele ezinokunceda ukuphelisa imiqobo yezothutho ezithintela abantu abadala ukuba bafumane unyango olufumanekayo. Iziphumo zezempilo eziphuculweyo ngokuqinisekisa ukufikelela kwangethuba kwiinkonzo zokhathalelo lwempilo zasesibhedlele zinokufaka isandla kwiziphumo ezingcono zempilo kunye nokunciphisa ingxaki. Iinqwelo eziya esibhedlele zinokwenza abantu abahloniphileyo bahlale bekhululekile.

Imfuneko ephakamileyo kunye nesakhono esilinganiselweyo. Oololiwe badla ngokuba neemfuno eziphezulu ngamaxesha omsebenzi njengohambo lokuhamba ekuseni nangokuhlwa. Xa inani elikhulu labantu lisiya okanye libuya emsebenzini okanye esikolweni, amaxesha aqengqiweyo okanye amandla. Ukuba oololiwe abaqhubi rhoqo ngokwaneleyo okanye banomthomo owaneleyo oko kunokhokheleka ekunxumaniseni ukuhamba kwamaxesha obunzima.

Indlela yokuziphatha nesimo sengqondo sabaqhubi beeteksi sinokohluka kakhulu ngokuxhomekeka kwiindawo, iinkcubeko kunye nobuntu bomntu ngamnye. Abanye abaqhubi beeteksi baziwa ngokuba nobuhlobo ukunceda kunye nolwazi malunga nomandla, ukubonelela ngolwazi oluxabisekileyo kunye neengcebiso kubakhweli basenokwenza konke okusemandleni abo ukuze baqinisekise ukuba abakhweli bakhwele ntofontofo yaye bekhuselekile.